Ukuthathwa komhlaba kungakhokhwanga, kungadala izinkinga eziningi, ngoba laba abebewu-own-a, ababewuphethe before or ababewuphethe sebezotholani uma kuwukuthi lo othatha umhlaba manje uzokwenza inzuzo ngawo or kepha laba abathatha umhlaba bazokwenza inzuzo. Ubani ozothola umvuzo or noma ubani ozothola imali uma kuwukuthi lo owudayisile akatshelwanga or lo owuphethe akatshelwanga ngesikhathi udayiswa.

Okokuqala uma uzokhulisa izilwane, ngabe into okufanele uzibuze yona, ngabe indawo ey'zokhulela kuyona iphephile na? Ingabe inawo amanzi? Ngabe inayo i-shelter? Ngabe inayo indawo yokuthola ukudla ngokushesha? Okunye kungaba isimo sempilo sazo iy'nkomo lezi ey'zalisayo hhayi ukuthi amathole anenkinga. Ngingabheka ukuthi yini edala iy'nkinga ukuthi i-cycle noma indlela ezala ngayo lezi ezinye iy'nkomo ukuthi ifanelekile yini ukuthi ibe nje, ngoba ngabe hlampe kuwumbono o-right ukubhekana indlela ephila ngayo umzali wesilwane, ukuze uma efika kwengane ingabi nenkinga.

Ukuba ukuba sendaweni eshisayo noma ukuba sendaweni enesifuthe futhe kubuye kwenze kube nzima ngempela ukubhekana nale simo osuke ubhekene naso ngaleso sikhathi. Kungabe yisemsebenzini, kungabe yisesikoleni, kungabe yisendlini. Kudingeka izindlela ezizokwazi ukwenza umzimba uphole, negazi lizame ukwehla nalo. Kakhulukazi esikoleni ngenxa yokuthi usuke umqondo udingeka ekutheni kufanele ufunde, kodwa ngala kunenkinga yokuthi kufanele ugcine umzimba wakho uphephile, kepha kokuthi uvikeleke ekutheni ungaquleki, or ube nesifuthe futhe. Ugcine hlampe uquleka lokho sekudala iy'nkinga eziningi-ke.

Umndeni, umndeni ungazama noma ukucela imali kobhuti noma kosisi noma kobaba, ukuthi inkomo ikwazi ukululama, noma khona epulazini kungazameka indlela yokuthi kudayiseke ezinye iy'lwane kutholakale imali yokulungisa or yokuthi udokotela akwazi ukuphilisa isilwane futhi. Uma kudlula loko, abadayise izinkukhu, badayise amaqanda, noma-ke inkomo sebengayiyeka iqhubeke ibisibasizile empilweni. Kukubona kodwa ukuthi bagcina benza kanjani, koda ingaze igulise ezinye hlampe kungasiza ukuthi bayibulale.

ULerato, uLerato usangalithatha ithuba ngoba usenkingeni yokuthi uma engariskhi or uma engalithathi le thuba, kungenzeka angabi nay'tshalo kule sizini, kodwa aphinde futhi akulalele loku okushiwo ilaba asebedlulile la ekuphuma khona ukuthi, inhlabathi yakhe ingase ingakwenzi loko akufisayo. So, kungaba kuyena ukuthi ulungisa inhlabathi base ezama le qhinga lakhe, noma ayeke iqhinga lakhe, avele athole imbewu, koda kuzoba inkinga kuyena. So mina ngingathi uLerato akalungise inhlabathi aqhubeke nepulani yakhe.

Kusukela ekutshaleni, kuya ekulimeni nasekuhlakuleni, abaphathi or noma abasebenzi kungafanele banakekele izithombo baphinde banakekele izitshalo ngokuthi bazigcobise amakhemikhali abulala izilwane. Uma sebethatha-ke sebepakisha, izitshalo ney'tshalo singafanele zithathwe zifakwe ezikhwameni zazo ekufanelekileyo ukuthi zingene khona. Nasekuhambeni from ekususeni ey'tshalweni nasey'vandeni kuyobekwa endlini, kuqukelelwe ngayo yonke indlela yokuthi, sonke isitshalo singena la ekufanele singene khona, ukuze sifike siyilento ekufanele siyiyona kumuntu ozobe esesisebenzisa.

Kwisimo esiba kanje, kuyenzeka uzithole usucasuka, kanti indlela nawe okufanele uyibuke ukuthi, uma kukhona okwazile ukuntshontsha into yakho shuthi hhayi, ubukwazile ukwenza into edingekayo ngempela, ukwazile. So, loko kungasiza ukuthi kuphinde kukugqugquzele nangokuthi uma-ke usuwenza okunye okulandelayo uqikekele ukuthi isandla somuntu asikulimazi ngale ndlela le esekukulimaze ngayo manje. Kungabe ukukwenza ucingo around ingadi yakho noma ufaka amanethi engadini yakho, uvimbele amasela ukuthi antshontshe.

Kungaba ukufaka iy'khuthaza ezibulala ukukhula or noma kufakwa kufafazwe iy'khuthazi ezibulala ukukhula. Nezinye iy'khuthazi ezikhuthaza umhlabathi ukuthi ukwazi ukumelana naleso sitshalo nanamanzi afakwayo uma uchelela ukuthi, uwafaka kangakanani, awabi maningi ukuthi abulale isitshalo, awabi mancane ukuthi isitshalo siphinde siswele amanzi phakathi nosuku or phakathi nobusuku. Okunye ukuletha umthunzi ngesikhathi esifanele, nelanga ngesikhathi esifanele esitshalweni.

Uthando kanye nesikhathi ozinika sona utshala, unakekela isitshalo sakho, kusho kuningi ngokuthi lolu thando olufaka ezitshalweni luyakhombisa nakwizitshalo ngendlela ezikhula ngazo. Ukulimala kwaso-ke kuyafana nokuthi kulimele ilunga lakho noma kulimele wena qhobo, ngoba usuke ucabanga lesi khathi esisazophinda sihambe ukuthi izolunga le nkinga osuke usubhekane nayo noma ngeke ilunge na, kodwa okwamosa ngoba isihlahla siyakwazi ukuphinde sibhandisheke. Ngithi mina akabhandise isihlahla siqhubeke sikhule naye asinakekele.